Re tlameha ho nka kgato ka potlako ho lokisa mabala ana ao e leng mo batho ba baholo ba ikwetlisang teng. Ha re sa etse sena re ba ka bothata hobane ho ka lebisa keketseho ya bohlokotsebe le mathata a mang. Empa se bohlokwa hape ke hore rona tje ka setjhaba re ikemisetse ho hlokomela mabaka ana, hore re se ka ithola re se re le seemong sena ho so ho sentswe.

Papadi tseo di tsebang motseng, di fapane fapane. Eo e leng thatohatsi haholo ke sebapadi sena sa bolo, e ratwa ke bao bae bapalang. Hape e ratwa le bao ba ratang ho tla ba tlo shebella ha batho ba e bapala. Ho na le netball ho na le basketball, mme hape hona le ba ba ratang ho matha. E ngwe e qadileng ke e, e bitswang park run. Moo batho ba ka tlang e le di family, ba tle ba mathe kaofela ka Satertaha e itseng.

Ha ke di rate di game tse tsa VR. Ke bona nkare e etsa hore batjha ba be botswa mme ba lebale hore ba na le maikarabelo a itseng. E seng feela ntlung empa le ho bona dikelellong tsa bona. Ha ba sa etsa ntho tse tshwanang le ho bala. Ha ba sa ya kantle, ba ke ba bapale ka ntle e be bana. Ha ke di rate di na le molemo, empa, hore di be le molemo di tlameha hore ba na le nako e itseng e cut-iwang. Ntho ya hore ba bapala letsatsi kaofela yona kannete ha ke e utlwisise.

Dipapadi di bapala karolo ya bohlokwa ho ntshetsopele ya hao. Ha se feela hore e na le melemo e tsotehang ya bophelo bo botle. Empa di o thusa ho ithuta ka mosebetsi wa sehlopha, e boetse hape eo thusa ho ithuta ho amohela tlholo le ho hlolwa. Ho ithuta ditsebo tsa bohlokwa jwalo ka taolo ya nako, boinehelo le boitshwaro.

Phihlelo ya ho ikwetlisa sekolong sa rona e boloketse baithuti ba sekolo sena fela. Sena ke hobane re qothisana le hloka le dikolo tse ding. Mme hare ka dumella batho ba kantle hore ba kene ba ikwetlise le rona, batlo pepesa maqheka a rona mme re i fumane sere hlolwa haholo. Hape ke nahana hore lebaka le leng ke hobane sekolo se tlameha ho sireletsa bana bao e leng ba bona. Ha bana boikarabello ho batho kapa di ithuti tse ding tse sa keneng sekolong sena.

Dipapadi tse ding di kenyelletsa hockey, bolotlwa, ho palama di-bicycle, ho matha le basketball.

Mosebetsi oo di-influencer ho Youtube tseo kileng tsa susumetsa ho ona ke ho penta.

Ke rata sebapadi sena hobane se bapala ka makgethe. Ha kena mobung o bona fela hore o ikwetlisitse hantle, mme o ikemiseditse. Hape o sebetsa hantle le balekane ba hae, mme hangata o etsa hore ebe bona ba fumanang di ntlha.

Batho ba bangata haba tlise di sebediswa tse monate lebaleng la di -cricket. Ho di fumana ho tlaba bonolo mme e ka etsa phaello e ngata. Ka mohlala folaga e le ngwe e nyane e ka bitsa five ranta ho e reka, mme nna nka e rekisa ka twenty ranta. Ke a tseba hore batho ba bangata ba di rata, empa ba hloile admin ena ya hore ba di fumane.

Ke a rata ho lema dirapa le ho hlwekisa jarete. Kea rata ho dula sebakeng se hlwekileng mme hape thoriso eo motho a e fumanang ho batho ba bang ha jarete e le ntle, ke ntho e ntle hape ya nthabisa. Ke bone hape hore ke boikwetliso bo botle bosa utlwing bo le boima haholo.

Ke a thaba haholo ha ele mona o hlotse tlhodisanong ena ya e-sports. Ke motlotlo haholo le tjhelete eo e thotseng e ngata. Ntho e nkao eletsang yona ngwanaka ke hore o ipehele tjhelete ena hore o tlo o qale yona ntho ya hore bane le tjhelete e tla o isang university. Kapa o kanna wa etsa hore o reke laptop hobane o tlae sebedisa dilemo tse ngata.

Kerata ho etsa bo nnete ba hore nna le ba leloko reya ya dipapading ha re shebele fela television-eng. Sena se bontsha tshehetso mme hape sebaka lebelo. Ke boetse hape ke sebedisa maqhephe a ka a social media. Ho bua ka sehlopha le seo ba se finyelletseng. Ke reka le thepa ya bona eo ba e aparang ha ba bapala.

Quote e ngwe le e ngwe ya dipapadi ena le mookamedi ya ikarabellang bakeng sa disebediswa tsa dipapadi. Tseo di dula matsohong a hae mme ke yena ya nang le boikarabelo ba teng. Re dula re batla ba tshehetse haholo ba tjhelete, mme reka amohela haholo ha dikgwebo tsa lehae di etsa menehelo. Ka hoo reka thabela haholo ha eba okare thusa ka tjhelete.